Ke nagana gore fa ditlhotlhwa di le kwa godimo go ka nna thata go tsena mo mekgwebong ya inthanete, go romela dikopo le go dira dipatlisiso. Seno gape se ka fokotsa tšhono ya go bona tiro. Ke nagana gore ditlhwatlhwa tsa data ke kgatelopele mo bathong ba ba tlhokang tiro.

Mo nakong ya segompieno ke dirisa data go dirisa inthanete jaaka go romela melaetsa ko bathong, go batla tshedimosetso gape le go ithuta le go bua le batho. Ke reka data ya RC e e leng ten gig ka kgwedi. Data e ke e rekang e tsaya ntlha ya sebaka e e tshwanetseng mo go nna mme e nthusa gore ke kgone go dira dilo tse ke di tlhokang. Ke tlhophile data e ka gonne e botoka ka ntlha ya tlhwatlhwa ya yone.

Tlhwatlhwa e ke e rekileng mo kgweding e e fitileng ke ya RC. Ke rekile ten gig ya data mme ke e dirisitse dibekeng di le nne, go dirisa inthanete, go romela melaetsa le go etsa dipatlisiso le go bua gape le batho. Fa motho a batla go reka data o tshwanetse go lebelela tlhwatlhwa, teko kgotsa theko le nako le phitlhelelo go thusa motho go dirisa data ka tsela e e botlhale le e e tseneletseng.

Go itumedisa thata go nna le ten gig ya data mo kgweding. Kgwedi yotlhe e ka nna e lekane ten gig ya data, fa ke e dirisa ka bokgoni le tlhokomelo. Ke tlhopha gore data e tsene mo letsatsing la ntlha la kgwedi ka gonne e nthusa ka dilo tse dintsi e le tota.

Ee, ke akanya gore thekenoloji ya five G e tla fetola tsela e re dirisang tshedimosetso ya mogala ka yone ka tsela e kgolo thata. Lebelo le le oketsegileng la five G le ka dira gore data e tsamaye ka bonako ebile e se ka ya nna le kgatelelo epe. Madirelo a a tla tswelwang mosola thata ke a a jaaka go romela le go amogela ditshwantsho tse di kgolo, video conferencing, thuto ka tsa inthanete. Ditšhono tse dišwa ke tse di jaaka tiragalo tsa dikgwebo tse di tsamaisiwang ka inthanete ka bonako gape le mekgwa e mešwa ya puisano le tirisano ya bathong.

Tsala ya me, data ke madi a mogala a a dirisiwang go tsena ka inthanete. Data e romela melaetsa, ditshwantsho le go buisana ka video conference. Go tsena ka mafaratlhatlha tsala ya me, o tlhoka go reka data mo kgweding kgotsa o dirise Wi-Fi. Fa o rekile data tsala ya me, o tshwanetse o e tsenye mo mogaleng ka go bula ditiriso tse di batlang inthanete jaaka WhatsApp-o, Facebook-u, YouTube le tse dingwe, mme tsala ya me go botlhokwa gore o itse gore data e o e rekileng e na le bokgoni le nako e e tshwanetseng gore e se ke ya fela ka bonako.

Fa data ya gago e ka fela pele ga nako o ka dira dilo tse di latelang, sa ntlha o tshwanetse go laola data ya gago ka tlhokomelo, o dirise Wi-Fi fa go kgonega mme o netefatse gore go reka le go dirisa data go siametse kgwedi yotlhe. Gape, go netefatsa gore data ya gago e bolokegile o tshwanetse go bapisa ditlhopho tsa data pele o reka, o tshwanetse go lebelela gore a data e e lekana le ditlhokego tsa gago kgotsa jang, o tshwanetse go dirisa data ka tlhokomelo, o se ke wa bula ditiriso tse o sa di berekiseng kgotsa tse o sa di diriseng.

Nna fa ke ya kwa lebenkeleng ke reka data ka gonne go reka data ka tlhamalalo ke tsela e e bonolo mo go nna, gape e nthusa le go boloka madi ka gonne ga ke reke se se fetang bokgoni jwa me. Gape e dira le gore ke fokotse tshenyo le go boloka tshedimosetso e e tlhokegang mo metsweding ya me.